Izici zaleli siko, abafana bahlala ndawonye bazihlukanise nomphakathi okwesikhashana, bayagezwa ngamazolo noma ngamanzi anamakha njengempepho, njengophawu lokusula ubuntwana, banikwe isikhathi sokuzindla, kuxoxwe izinganekwane zokuphila, ubuqotho nobudoda. Izifundo zobudoda nobuholi, abafana bafundiswa izifundo ezibalulekile, ukuziphatha kwendoda eqotho, ukuhlonipha abesifazane, abantu abadala nemvelo, ukuxazulula izingxabano ngendlela enokuthula, ukwazisa impilo, ezempilo zengqondo kanye nezocansi.

Isangoma silapha ngokusiza umndeni ukuthi uqhubeke kahle nesiko lokuzila eliyindlela yokuhlonipha, nokuhlanzeka nokuvula indlela yokuxhumana nezingilosi zomndeni. Ngakho ukuzibandakanya kwesangoma kule ndaba kukhombisa ukuthi amadlozi ayahlonishwa futhi ayaxhunyanwa nawo ngokuqhubekayo, izinkolelo zesintu zifaka imicikilisho esebenza njengebhiloho phakathi kwabaphilayo nabashonile. Ukuthula nokuvikeleka komndeni kuxhumene ngqo nokuhlonipha nokwazisa amadlozi lokhu kuwumbono ojulile wesintu nesiko lapho impilo yabo ophilayo ihlanganiswa ngokuphelele nabashonile, kepha iphila ibumbene nomlando, izimpande kanye nezibusiso zabaphansi.

Imibuzo ongayibuza, ungabe uzizwa kanjani ngalolu hambo? Lokhu kukhuthaza ukwabelana ngemizwa yakhe, ukukhathazeka noma injabulo ngaphandle kokwahlulela. Ngabe kunento ethile engayifunda ukuze ngiqonde kangcono lokhu okusuke kwenzeka? Lokhu kukhombisa intshisekelo nokuhlonipha isiko. Engabe kukhona imithetho noma izindlela engidinga ukuzilandela uma ngizoba ingxenye yomcimbi? Lokhu kukhombisa ukuzimisela kwangempela nokuhlonipha indlela abahamba ngayo. Izindlela ongamnikeza ngazo usizo ukumlalela ngaphandle kokwehlulela, nika indawo ephephile yokukhuluma. Ukuthobela imthetho yemcimbi, uma umenywa qinisekisa ukuthi uziphatha ngendlela efanele, ukuzifundisa ngalelo siko, ukumnika amandla.

Bantwana bami ngifuna ukukhuluma nani into encane kodwa ebalulekile mayelana nokudla kwethu kwesintu, ngiyabona ukuthi ninezinto zenu ezintsha enizithandayo amabhega, omaphasta, ama-chips futhi anginankinga nalokho kodwa ngifuna nazi ukuthi mina ngakhulela kweminye imikhuba yokudla eyayigcwele inhlonipho, nothando nokuxhumana nemvelaphi yethu. Ngisakhumbula kahle indlela ugogo ayepheka ngayo konke kwaye kwenziwa ngesineke, kusukela ekugayeni kwamabele, ekuphekeni uphuthu kwaze kwaba ukusika umfino ngesandla. Sasihlangana sonke ekhishini sibambisane, sibhonge izindaba, sifunda impilo ngokuqapha kwabadala, ukudla kwakuyindlela yokuxhumana, kwakuyisifundo sempilo.